Tjhe, Ngwaneso ke ntho e ntle o e etsang hobane lebollo ke tsela ya rona Basotho. Mme lebollo ke setso sa rona Basotho, le ho ya thabeng ke bonna ha o lo bolla. Jwale ke ntho e ntle, empa lebollo la kajeno la mona South Africa le na le diphoso tse ngata hobane ha le kgutla mane le ba di-gangster ba bang ba lona. E ne ekare nna ha ko eletsa nkare o ye hae Lesotho o lo kena teng, o bollele teng. O kgutle o nepahetse.

Ka ha ke mona o sontso o etsa thobalano ngwana ngwaneso. Le ha o sa etse kannete, kapa o sontso o ithuta ka ha yona, ekare o ka bo ithuta le tse ding tsa bophelo hore ngwana enwa o tlo mo pepa tsatsing la kajeno, kapo o tla mo pepa tsatsi le leng. Kapa enwa o tlo thibela pelei ho yena, a ka tla ka nepo ka nako e lekanetseng. Ke ka hoo ke ka reng ho wena ngwana ngwaneso, le ha ke sa tsebe mona tleliniking mona. Batho bana ba mona ke batho ba baholo, wena ekare o ka bo ithuta ntho tse ngata. Ka sekgowa re tla re mohlomong ke di-activities, o be le di-hobby. O kgone ho tswela pele ka bophelo, o qoqele bana ba hao ka botjha ba hao tse ntle.

Meriana ena o ka kgona oe pate mohlomong moo bana ba se nang ho fihlela teng. Hobane o ka ithola o kene mathateng ka baka la yona meriana ena. O ka e pata haholo dibakeng tse bana ba sa ba tshwareng teng, mohlomong materaseng kapa ka hodimo-dimo wardrobe-ong mane Kapo ntle le moo, o ko e pate mohlomong pakeng tse batang ka hara bo di-room divider, di-corner-eng tlase-tlase. Kapa mohlomong ka hara dikopi, oe kenye dikoping tsena tse kgabisang tse sa nweleng. Ka hoo, e tla kgonahala hore e phephise batho ba ka .

Pono ya ka e batla e le tjhatsi ana haholo. Dikolo di ka ikarabella mathateng ana e re fetang ho ona, kapa e re nang le ona. Hobane di ka ruta batho ba matsoho ba tsebang haholo ka matsoho, le bana ba di-internship. Mohlomong bana ba di-learnership ba se ba tseba haholo ka ho bala, ba sebedisa kelello. Sekolo e ka ba sona se bapalang karolo ya bohlokwa haholo ka hore tjhelete e ngata e ka iswa dikolong batho ba rutehe, mme ba tle ba tlo ipulela mesebetsi e leng ya bona. Ho fokotsa hore ba hirwe ke government-e ya rona, le hore government-e e be kgatellong ya ho bula mesebetsi.

Thibela pelehi e molemo bophelong, mohlomong ha se re buella ho batho ba ntse ba kena dikamanong le batho ba ntse ba ithuta ka thobalano. Tshireletso e molemo e ka ba ena ya hore batho ba leke ho ithuta haholo ka thobalano pele ba kena dikamanong hobane thobalano e sentse dintho tse ngata naheng ya rona. E ka ba ena mohlomong ya ho kenya di-condom-o e leng dikgohlopo, batho ba sebedise dikgohlopo haholo thobalanong. Sena se ka thusa haholo setjhabeng sa rona. Le tse ding tsa dipidisi tse ka jewang, batho ba di je ho thibela pelei.

Ho bua nnete feela, lefapha le mafapha kapo government e ya thusa haholo ho phatlalatsa hwa dintho tse sa lokang. E leng ditshebediso, ditshebeletso tse sa lokang setjhabeng. Mme seo se lokela hore motho o fe kapa o fe a ele hloko hore lefapha la rona e feela le re thusa hore re itlhokomele hohle moo re leng teng.

Ho bua nnete, fela ditleliniki di dipatala di a elellwa, ebile di re thusa ka tsa thobalano. Hobane ba elelletswe hore boholo ba batho ba ma Afrika Borwa tsebo ya bona ha e ntle, kapa ha e tjhatsi hantle ka thobalano le mafu a teng. Mme ba re thusa ka tsela tsohle. Ba ngole di-pamphlet-e, ba boele maqepheng a bona a marangrang. Ba paste le tse ding tsa dithuto, ba di petjha moo marangrang a bona moo rona re di thole moo marangrang re bale ka ha tsona. E le hore ba di manehile teng moo.

Ee, ha e le nnete feela sena se etsahalla haholo batho ba bo ntate. Hobane dipalo-palo tsa batho ba bo mme di hlalositse ha batho ba bo mme e le bona boholo ba bona ba dulang ba le mona dikarolong tse itseng tsa tleliniki, dikarolo tse itseng tsa sepatala e leng sepetlele. Ba ile ho lo sheba dithuso mmeleng ya bona. Batho ba bo ntate ke bona ba tshabang, mme e ka lokela mohlomong ho be le batho ba bang ba bo ntate moo banang le puo le lentswe la bo ntate. Mme bo ntate ke nahana ba ka thuseha ha ba ka ya moo hobane boholo ba nako ke batho ba bo mme ba tshwarang bo ntate moo, mme bo ntate seo ha ba se thabele hantle.

Ho na le meriana e fumanehang sebakeng sena sa rona e tshwanang le bo flu mix, e tshwanang le tse ding tsa dipidisi tse jowang hore batho ba fole mekgohlaneng e jwalo ka COVID-19. Mme tsena dintho di ka tshwanela hore lona le di fumane, le kgothaletse le ba bang hore ba tle re tlo ba abela meriana sebakeng sena sa bophelo. Hwa hlokahala hore le tsamaye le ba bang le ba thuse, le rona le re thuse ho boloka setjhaba sa rona.

Ha hona mohlang lebollo le ka thibelang tshwaetso hobane ntho tsena tse kopanang mane ke madi. Ene madi a kotsi haholo ho kopana pakeng tsa batho ba babedi. Sena se etsa hore re itlhokomele nako e kgolo le e nyane. Le ha feela ho theoha lebollong, mare o tlameha o tsebe hore ha wa tlameha ho etsa thobalano e sa tshireletsehang. Ho a lokela hee hore batho ba bangata le ba tswang lebollong ba ithute ho ya ditleliniking, ba lo tjheka madi. Mme ebile batho ba tswang lebollong ba rutwa haholo ka lenyalo le ho kena dikamanong tsa lerato le lenyalo ha ba tswa lebollong.